Okokuqala oonoteksi bafuna ubekelwa umthetho. Abanawo umthetho wokuthi baxelele abantu ukuthi mabenzeni. Asikwazi ukhwelisa abantwana iiteksi kuba abakwazi ujonga indlela abahamba ngayo endleleni, bafaka abantu abanintsi engozini. So into yoba balawule indlela abanguye urhulumente, wonke umntu ubhatala irhafu.

Qinisekisa ukuthi abomthetho bayazi ukuthi kunabantu abasuka emazweni abakhoyo kwieriya ethile ukuze kube lula ukuthi bazive bekhuselekile, kuba ke nyhani ke iilokishi zethu zinabo ubundlobongela obungaqhelekanga mvanje.

Ewe, ixesha elininzi xa uhamba kwindawo engenabantu abaninzi funeka uqaphele kungathi gqi nantoni kwenzeke nantoni. Kula maxesha sikuwo neemoto, uthi ngelinye ixesha uyazihambele ithi gqi imoto kanti yeyoonqevu.

UMzantsi Afrika unenkcubeko eninzi ukuthi singasebenzisa yona, abanye bapheke abanye babonise izinxibo. Ingenza loo nto sibazise kwilizwe lethu, kwiindawo ngeendawo bezobuka inkcubeko yethu.

Oonoteksi ngabantu abangalawulekiyo kwaye ke urhulumente wethu ingathi uyoyiswa kukulawula oonoteksi kuba ixesha elinintsi iimfazwe zabo zichaphazela abantu bokuhlala. Kuyona kufa abantwana, kufa abantu abadala, kuba kaloku kuzube belwela into encinci umzila ovuliweyo, kanti ke imizila yekarhulumente yonke.

Webhayisekile kufuneka aqiniseke kwindawo aqhuba kuyo inayo indawo yeebhayisekile, uthwele umnqwazi, unayo impahla ebonisayo ukuthi nankuya umntu. Ibhayisekile yakhe ime ngendlela yokuthi iyakwazi umisa ngexesha likaxakeka.

Kubalulekile ufumana i-learners umntu eselula ukuthi azokwazi uyobhalisela ilayisensi ukuthi athi xa eqala usebenza. Kwaye loo nto inceda ngexesha loba funeke uthenge imoto, i-inshorensi ibala iminyaka unelayisensi.

IParis yive indlela abathetha ngayo, indlela abatya ngayo, kwakhona nelizwe laseChina kuba indlela abatya ngayo iyathandeka nendlela abakwenza ngayo ukutya kwabo.

Kaloku uMzantsi Afrika awukachubeki ncam ngokwezakwanjineli, so makuthi kusenziwa eminye imijelo kuza kufuneka kube ngqiqwa kuqinisekise ukuthi le ndlela izosebenza ngayo ayizuba nangozi nanje emazweni afana noChina ukuthi besebenzisa olu thungelwano .

iRobben Island yayiyindawo eyayibeka abazabalazi benkululeko ngexesha lengcinezelo. Abantu ababegcinwa khona ngabantu abalwela amalungelo abantu kuba wayecinezelekile ngelo xesha. Abantu abafana nooMandela, oobawo uMbeki, ooSisulu, ooGovan Mbeki.

Okokuqala, kwindawo enabantu abanintsi akunamntu unelungelo lokutshaya kuba abanye abantu banezigulo ezenza ukuthi bangasengozini enkulu bawuva umsi. Kunyanzelekile umntu amise isithuthi sakhe endleleni aphumele ngaphandle atshaye.

Umkhweli nomqhubi kuyafana basemngciphekweni kuba umkhweli uyakwazi ukurojwa nomqhubi uyakwazi ukurojwa. Kodwa minintsi imicelimngeni ezawufanela ukuthi kube nemithetho engqingqwa nokujonga ukuthi kwamkelwa abantu abanjani neemoto ezinjani ezinokhwelwa, wonke umntu makabe sezincwadini ngokusemthethweni.

Ewe ndawuxolisa kodwa ke kufuneke ucacelwe ukuthi nokuqhuba ngesantya kuyingozi ngexesha elinintsi, kodwa kuyoba ngcono ukuthi siphume ngexesha ukuze sizawuba nexesha endleleni.

Inkqubo iyasokolisa kuba ilizwe nelizwe linemithetho yayo kwaye eminye imithetho uzawuthi uyafika izinto zitshintshile kunezinto ezingalungiyo ngekwemeko yalolelizwe. Kunyanzeleke ukuthi imithwalo mayijike. Kunyanzelekile ukuthi itshintshwe ngendlela yokuthi ingabambezeli umnikazi wempahla leyo.